Kgetlho la ntlha ke palama sefofane e ne e le ka lebaka la mmereko go tswa kwa North West go ya kwa Johannesburg, e le mabapi le mmereko. Ke ne ke itumetse tota e le la ntlha palama sefofane. Ne le ka lebaka la mmereko ke itumetse, gape ne ke itumetse le gore ka mmerekong a montšhwa.

Sefofane ga ke se tshabe ke a se rata. Ke rata go pagama sefofane sa VIP, ke rata go pagama sefofane se se tona eseng se se nnyane. Ka gonne se se nnyane se pitlagane, ga gona space-e se se kalo. Mme ga o palame se se tona go na le space, go na le tsela e bonalang. O nna monate, o ja dijo tse di monate.

Ga o batla go palama sefofane kgetlho la ntlha o tshwanetse go tsenya appointment-e kgotsa go book-a ticket-e ya sepalamo go ya kwa Nigeria. Mme o netefatse gore wa bolela gore o tsamaya o le nosi, o dingwaga tse kae, lebaka la gore o ye kwa nageng gore ke lefeng. Ga o fitlha ko airport-o, o tshwanetse gore o tsamaye go fitlha ko reception kgotsa ko pick-up point, o tseye ticket-e ya gago, o bo ya go palama sefofane. O nne mo setilong se se kwadilweng number e mo ticket-eng ya gago.

Tiriso ya dibese mo toropong yaka e tsamayang sentle ka gonne batho ba le bantsi ba rata go palama dibese. E nngwe gape ke gore nako nngwe dibese di tsamaya ka nako, di tla di tletse, ga ona mo o tla nnang teng kapa di ya go feta mo tseleng ka gonne di tletse.

Fa ke leka go dirisa karata ya bese, nako e nngwe ga ke bone kerata yaka. Nako e nngwe e latlhegile, nako e nngwe e timetse kgotsa nako nngwe ga ya nna sentle, kapa ga e bereke gotlhe gotlhe mo beseng.

Go nna mokgweetsi wa bese ke gore o nne le lekwalo le le go letlang, lekwaloitshupo le go letlang gore o kgona go kgweetsa. Se sengwe se se dirang gore bakgweetsi ba bese ba thuse, ke go fitlhisa bakgweetsi kgotsa bapalami ka nako ko mmerekong, ke go bua sentle le bapalami ba bese le go ba lemosa gore tsela tsa bese e tsamaya yang gore ba seke ba timela kgotsa ba latlhega.

Fa go na le strike-e se se diragalang babereki ga ba kgone go ya tirong. Babereki ga ba na transport-o, ga ba na go kgona go fitlha ko mmerekong ka ntlha ya sepalangwa. Fa babereki ba ba kgweetsang bese ba strike, dilo tse di ntse di a ema go tshwana le mmereko, go tshwana le mmereko wa bone kwa ba berekang teng, le transport-o tse tsotlhe tse di batho di emisa ditiro.

Go ya ka nna dibese di tsamaya ka nako e rileng ka ntlha ya go ba leka go lemogela kgotsa go akanyetsa di customer-a tsa bone. Di tsamaya ka nako ka ntlha ya gore ga se gantsi batho ba ya toropong ka dinako tse di rileng. Dibese di a tlala, nako e nngwe o ema ka dinao ka ntlha gore go a be go palame bapalangwa ba ba ntsi, nako nngwe ke dinako tse e leng gore dibese di tsamaya ka tsone. Batho ba tlala, ba ema ka maoto.